Ntlha ya pele ke hore ke tsebe hore di ngaka di hokae? Di diehisitswe ke eng? Di tlo fihla ka mora nako e kae? Ha o le jwalo, ke hona re ka tsebang hore re tlo sebetsa jwang. Re ka nka bakudi bana ba kulang haholo ra ba palamisa koloi ya bakudi, ra ba isa dipetlele tse ding tsa haufinyana moo ho nang le dingaka. Kapa ba kgonang ba sa haholo. Re ka kgona hore rona re le baoki re nne re ba hlokomele, re ba behile leihlo kgafetsa kgafetsa, nne re ba shebe hore ba ntse ba ya hantle.

COVID-19 e tlisitse diphetoho tse ngata di petleleng tsa mahae. Ha nakong ya pele baeti bane ba bonwa hararo ka letsatsi, ka nako ya COVID-19 ba ile ba tlameha ho bona ha nngwe feela ka letsatsi ka nako e itseng. Ho fokotsa sekgahla sa tshwaetsano.

A mang a matshwao a lefu la TB a kenyelletsa motjheso o mongata haholo, eleng feberu, ho kgohlela haholo ho ntshang leleta kapa sona sekgohlela, ho fokola mmeleng ho bakwang ke ho se be le takatso ya dijo.

Ho ya ka pono ya ka, baahi ba metseng ya mahae ha ba kgone ho fumantshwa ditshebeletso tsa boleng bo hodimo tsa bophelo. Diphephetso di ba ngata selemo ho pota. Ka ha ba sena meaho ya ditleliniki, nako tse ding dikoloi tsa bophelo bo botle ha di kgone ho ba fihlela ha ditsela di sa tsamaehe ka baka la boemo ba lehodimo haholoholo ha pula ena. Koloi tsa bophelo bo botle di tsamaya ka matsatsi a itseng, ebe jwale ho etsahalang ha thuso ya potlako e hlokeha ka matsatsi ao koloi ena eleng siyo ka ona.

Ee, ke nnete. Emeng ya meriana ya setso e ya sebetsa e le ka nnete. ke a e sebedisa haholo ha ke ile ka bona ngaka ya sekgowa, ka fumana hore teng ke hloleha ho fumana thuso. Mabenkele a meriana ena a se a fumaneha ka hara ditoropo tsa rona. O kgona ho e fumana le ha o sa ya ngakeng ya setso.

Ke nahana hore molao wa ho ikgetholla eleng molao wa quarantine, o no na le molemo empa o bile o senya ka nako tse ding. Ho ne ho hlokeha hore motho a se ke a ikopanya haholo le batho ba bang hore a tle a seke a ba tshwaetsa. Fela hao so o dutse ole mong jwalo ka lepantiti, kelello e tlelwa ke bofokodi bo etsang hore le mmele o fokole le ho feta. O hlolehe ho itwanela lefung lena.

Ngwaneso bobebe bo ka iketsetsang bona, ke ba hore o qale ka ho amohela hore lefu lena la hao ha le na pheko ebile ha le fole. Ke ka hoo, holeng bohlokwa hore o nke meriana ya hao ho ya ka melawana e beilweng. Hobane le ha e keke ya o fodisa meriana ena e tshehetsa le ho matlafatsa mmele wa hao kgahlanong le lefu lena.

Motswadi, dinako tsa hona jwale di tlile le diphetoho tse ngata tse kekeng tsa qojwa. Mohlala, na ono tseba hore mora wa hao a ka nna a ya thabeng le ha sa tswa sepetlele ho bolla ka bongaka? Ka tsela e jwalo, o na le netefalletso ya hore o bollotse tlasa maemo a hlwekileng, a bolokehileng tlasa tlhokomelo ya dingaka le baoki.

Ho ya ka nna tleliniki e tsamayang e ka kenyelletsa ditshebeletso tsa ho hlahloba le ho eletsa batho ka mafu a tshwanang le tswekere, kgatello e phahameng ya madi le lefu la ho wa. Ka ha ele a mang a mafu ao batho ba rona ba batsho ba ya iqapelang dipale le dipheko ka ona. Tsena kaofela di ka beha maphelo a bona kotsing.

Ho nkile nako e telele empa ke a hlokomela jwale hee hore ha ke hloke pheko bakeng sa mmele wa ka, ke e hloka bakeng sa kelello le maikutlo a ka. Ke e fumane ha ntse ke bala di-magazine-eng hore hona le batho ba bangata baneng bana le ho tepella maikutlo jwalo ka nna. Mme thuso ya bona ba ile ba e fumana ka ho latela dikeletso tseo ba di fumaneng tleliniking tsa bona. Le nna ke a tsohella ho ya ka tleliniki hosane.

Ke hlokometse hore selakgeng moo ke sebetsang, motjhini o sehang nama o sebediswa ke banna fela. Beng ba ka ba re, ke hobane o kotsi haholo. Empa hao le kotsi ho basadi, ho bolela hore le ho banna o kotsi feela jwalo. Ke kopile hore beng baka ba etse bonnete ba hore nako eo monna a sebedisang motjhini ona, a se ke a sitiswa. Ebang ho kgoneha a be mong ka kamoreng e motjhini ona o sebediswang ho yona. Ebang ho tlameha ho be le mothusi, ho be le molao wa hore ho se ke hwa qoquwa. motho a sehang nama, a tla tsebe ho tsepamisa kelello ya hae mosebetsing wa hae ho qoba dikotsi.

Le nna ke di hlokometse dipapatso tsena tsa dihlahiswa tse theolang mmele. Ke fumana ho bapatswa haholoholo diphethoho tsa ka mora tshebediso ya dihlahiswa tsena. Feela ha hona moo ba o hlalosetsang ka diphethoho tseo o hlokang ho di etsa bophelong ba hao ba tsatsi le letsatsi. Haholoholo ba qoba ho bua ka ditlamorao tse sa kgahliseng tsa tshebediso ya dihlahiswa tsena.

Setjhaba sa heso, ha re itlwaetseng ho fumana meriana ho tswa dibakeng tsa bophelo bo botle kapa di-chemist-ing. Ebang ho hlokeha hore o reke moriana, etsa bonnete ba hore o reka lebenkeleng le bolokehileng, le latelang melao ya tsa bophelo bo botle. Qoba ho fumana meriana mabenkeleng a belaetsang. Qoba ho sebedisa meriana e mengolo e sa bonahaleng, e senang letsatsi la ho se hlole o o sebedisa, le sa phuthelwang hantle hobane o tlo fumana hore ke mekokotelo .

Dumelang basebetsi. Ke a leboha haholo ka maano ao le fanneng ka ona a ho thusa bareki ba rona hore ba se fumane meriana ya rona ka thata. Jwale ke nkile qeto ya hore re tla fana ka nomoro ya lebenkele ya mohala, re be re hlalose hore bareki ba tsebise meriana eo ba e hlokang pele ho hora ya leshome hoseng tsatsi le leng le le leng hore re tle re tsebe ho ba isetsa yona matlong a bona ka mora hora ya pele. Ke a leboha.

Ke a hanana empa ke boele ke dumellane le ba e sebedisang meriana ena. Ho bonolo haholo hore motho a ka qhekanyetsa batho, a ikopanyetse tsejwang ke ena feela a be a re ke pheko. Empa ka letsohong le leng o fumana batho bao e leng kgale ba kula ba sa fumane thuso, pheko ya bona etswa ho tse ding tsa dibotlolo tsena tse tshweu.

Ntlha ya pele ke tlo le eletsa ho emisa ka letsholo leo la lona kapa le di ise dipetlele. Le hlalosetse motswetse a seng a hodile, a qetang ho pepa hore ebang a na le kgahleho a hla etse bonnete ba hore o wa kwalwa hona moo sepetlele ke dingaka, a se hlole a ba le bana. Empa e reng ke le hlokomedise, qeto ya ho ba le bana ke se ke hudile. Ha se ya lona, ke ya ka le molekane wa ka.

Ntho ya pele eo le lokelang ho e tseba, ke hore kankere e tshwara mang le mang. Ho tloha ho ngwana ho isa ho motho e moholo, e tshwara ba batona le ba batshehadi. Hlokomelang hore setho se seng le se seng sa mmele sena le kgoneho ya ho tshwarwa ke kankere. Sebete, diphiyo, mala, popelo ho basadi. Ya botona ho banna, ya matswele ho banna le basadi, ya madi, ya moko, ya boko jwalo jwalo.

Nnete fela ke hore ntle le meriana le dipheko tseo maqheku a di fumanang mahala ditleliniking tsa selehae. Tsela ya hoba boloka ba phetse hantle ka boikwetliso bo tshwanetseng batho ba dilemo tsa bona le phepo e ntle. Ntle le dijo tse jewang ka lapeng ka kakaretso, o ka iphumanela tsa tlatsetso jwalo ka mabele ho thusa ka tshilo, lebese le meroho ho matlafatsa masapo, ditholwana ho fumana vitamin C jwalo jwalo. Tsena kaofela ha dino feta sekete le makgolo a mabedi a diranta kgwedi le kgwedi.

Molao o re eletsa hore re qale tleliniking pele re ya sepetlele, hobane le sepetlele hao fihla ba tlo o botsa hore o qadile tleliniking na? Ba utlwisise le hore ho itsweng tleliniking. Hangata sepetlele ho ya bakudi ba tshohanyetso ba e leng hore ba hlahelwa ke dikotsi kapa ba kula tleliniki e kwetswe. Le bakudi ba kulang hoo ba hlokang hore ba .

Tseba hee maqheku a mona a manganga a batlang ho dula a le mang le ha ba se ba hodile haholo dilemong. Moahisani wa ka ke o mong wa maqheku ana, empa ke rata ka tsela eo moradi wa hae a mo hlokometseng ka yona. Tsatsi le letsatsi wa mo letsetsa mohala hoseng le mantsibuya, a utlwe hore o ntsa phetse hantle. Kgafetsa-kgafetsa, kgweding wa fihla a mo reketse tseo a di hlokang ka tlung. A be a mo nke a montshe hore a lo kopana le ba bang ba leloko ba sa kgoneng ho mo fihlela le ba sa kgoneng ho ba fihlela. O wa mmontsha a ka lo hahlwa ke moya, a phuthulle le maoto.

Ke dumellana le mahlakore a le mabedi. Nnete ke hore ho ruta batjha ka thobalano o ka susumetsa ba bang ho kena mererong ya thobalano. Empa hlakoreng le leng batjha ba bang ba ka thabela thuto ena hore ba se ke batlelwa ke kelello ya ho inwesa ka nkgo. Hobane seo ba neng ba batla ho se tseba ke mona ba se jwetsitse. Ka mantswe a mang, qeto ya hore motjha o kena mererong ya thobalano kapa tjhe, e itshitlehile ho yena a le mong.

Ke nahana hore lefapha la tsa bophelo bo botle le hloka hoba le nomoro ya mohala le email-e e sebetsang moo bakudi ba ka romelang dintlha, mohlomong le ditshwantsho tsa meriana ena e hlalositsweng pele ba ka e reka ho netefatsa hore na e e dumelletswe ke lefapha. Nomoro ena le email-e di bapatswe hohle. Batho ba be le tsona, batho ba di tsebe.

Ho bua nnete, lenane la batho ba emetseng ho bonwa ke baoki le dingaka ha le a tshosa. Se tshositseng haholoholo sepetleleng sa mmuso, ke le nama leo baoki le dingaka e sebetsang ka lona. Ho na le moya wa hore batho ha ba kgathallwe.